UThixo unako ukuphilisa nasiphi na isifo xa umntu ekholwa kuye kodwa ayithethi loo nto ukuba mazingatyiwa iipilisi ukuthomalalisa izigulo ezisemzimbeni. Ngolo hlobo, andivumelani kwaye andixhasani nento ethethwa ngumfundisi. Ndikholelwa ekubeni sitye iipilisi siphinde sikholwe ukuba uThixo usihlangula ethubeni, sizawukwazi ukuziyeka iipilisi, siphiliswe ngokupheleleyo.

Into endinokuyenza xa ndikwimeko enjalo, ndingabuza ukuba akakho na umntu oliqondayo ulwimi lam kubasebenzi, kuba kunokwenzeka ukuba ukhona okwaziyo ukuthetha ulwimi olunintsi. Okanye ndicele ukuba nditsale umnxeba, nditsalele usisi wam oyena ndimaziyo ukuba uyakwazi ukuthetha ulwimi olunintsi laseMzantsi Afrika, kwaye angakwazi ukunditolikela, ukwazi ukuba umntana wam ancedakale.

Ndingacebisa ubhuti wam asele amanzi abandayo amanintsi kwaye alale ngokwaneleyo. Ukuba iyaqhubekeka ukuqaqamba athathe iipilisi zokuthomalalisa iintlungu. Ukuba noko akuncedi, ndingacebisa ukuba ayokubonana nogqirha, eyokuchaza intlungu yale ntloko yakhe, azokwazi ukufumana uncedo olufanelekileyo.

Utatomncinci wam ndingahlala naye phantsi ndiqale ndimcacisele ngobungozi obenziwa butywala emzimbeni womntu, isikakhulukazi kule minyaka akuyo ngoku. Inokwenzeka utywala bumgulise, loo nto ekhokela ukuba angakwazi ukuphila ubomi obuqhelekileyo. Ndingamcebisa ukuba enye ingxenye yemali ayonge ebhankini kwaye abhatale nemibutho yakhe anayo, athenge ukutya okusempilweni. Oko komnceda ukuba aphile ixesha elide abe nobomi obumyoli.

Uluvo lwam ngokusetyenziswa kwamayeza emvelo okwalapha izifo luthi, intle kakhulu loo nto kwaye ndiyayixhasa. Kuba kwasendulo kwakulatshwa ngamayeza emvelo, iipilisi zazinqongophele. Nakubo obu bomi siphila kubo ngoku iipilisi ezininzi zenziwe ngawo amayeza emvelo, kwathiwa chatha ezinye iikhemikhali ukwenza eminye imixubo kwimigubo yeepilisi.

Iikliniki zikawonkewonke nezibhedlela zingadlala indima ebalulekileyo ekufundiseni uluntu nasekulweni iingcinga engeyiyo yokuba isinxibo sowasetyhini singunobangela wodlwengulwa. Nanga amanyathelo abanokuthi bawathathe, imfundiso kunye nokwazisa. Makuxhonywe iipowusta, kunikezelwe ngeencwadana ezincinane ezinemifanekiso kunye namaphecana. Zinokuxhonywa kwiindawo zokulinda. Ezi zinto zawukufundisa kwaye ziphelise amampunge malunga nodlwengulo. Makubekho indibano yoluntu apho kuzobakho iingcali eziza kucacisa kwaye zifundise ngalo mba uthintela udlwengulo.

Mhlobo wam, ndiyazi ukuba uzibophelele ekunciphiseni umzimba kwaye ndiyazingca ngawe ngothatha elo nyathelo. Nangona kunjalo, ndixhalabile ngomntu omkhankanyileyo othembisa ukunciphisa umzimba wakho ngaphandle kokutshintsha ukutya kwakho. Ukuncipha komzimba kubandakanya ukutya okunempilo kunye nokutshintsha indlela yokuphila. Kubalulekile ukuba silumke nabani na othembisa iziphumo ezikhawulezayo okanye ezilula. Kutheni singajongi indlela ethembakeleyo nezixhaswa ngokwenzululwazi? Zininzi izixhobo ezithembakeleyo kunye neengcali ezinokukunceda ukufezekisa injongo yakho ngendlela enempilo kwaye ezinzileyo.

Xa ndisemva emgceni apho kulindwa khona esibhedlela, ukwenza ukulinda kunyamezeleke ndingaxela umntu omi phambi kwam apha emgceni ukuba ndiyokuhlala phandle. Apho, ndizawukwazi ukubethwa ngumoya, ndikwazi nokuphefumla kakuhle. Ndiza kumane ndiza kukroba emva kwemizuzu embalwa ukuba andikabi kufuphi na ekufumaneni uncedo.

Enkosi ngokundithemba ngolu lwazi. Ndiyaqonda ukuba eli lixesha elinzima kuwe kwaye ndilapha ukuze ndikuxhase. Kukho izixhobo ezininzi kunye neenkqubo zenkxaso ezikhoyo ezinokukunceda ngempilo yakho. Ungatsalela i-teenage pregnancy helpline, loo ngumnxeba wokunceda ubonelela ngolwazi kunye nengcebiso kulutsha olukhulelweyo. Bakunika isikhokhelo kwiindlela ezikhethayo kwaye bakudibanisa nezixhobo zendawo. Kukho neKhanyisa ngemfundo toolkit. Esi sisixhobo esenzelwe ukuxhasa abafundi abakhulelweyo kunye nootitshara abafundisa abafundi abakhulelweyo. Inikela isikhokhelo esibanzi kootishala ngendlela okunceda abafundi abakhulelweyo kulo lonke uhambo lwabo lwesikolo.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba ulutsha lufundiseke kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa. Into eyenza ndivumelane noku kukuba ezikolweni urhulumente unesifundo esibizwa ngeLife Orientation. Apho kweso sifundo umfundi ufundiswa yonke indlela yokuziphatha, kuquka nokukhulelwa. Abazali bayaxhotyiswa ukuba bathethe njani nabantwana babo kwaye urhulumente uzisa inkqubo zikaLove Life ebantwini ezithintela ukukhulelwa kolutsha. Ukanti neenkqubo ezikumabonakude ziyafundisa ngokukhulelwa.

Iingcebiso endicinga ukuba umalume uya kuzifumana kugqirha njengamntu ofunyaniswe enonxinzelelo lwegazi oluphezulu, ugqirha uya kumcebisa ukuba ayeke ukutya okunamafutha amanintsi. Atye ukutya okunempilo okuquka imifuno kunye neziqhamo, asele amanzi amanintsi, aqale azilolonge rhoqo ukuze umzimba wakhe uhlale usempilweni. Asele amayeza wakhe ngexesha angatsibisi suku.

Ndicinga ukuba amanyathelo anokuthathwa ukuphucula iinkonzo zoxilongo kwiindawo zasemaphandleni, urhulumente kufaneleke akhuphe abantu abaxilongayo kabini ngenyanga baye ebantwini ngeemoto ezi zibizwa ngoba yi-mobile clinic. Abantu bakwazi ukuxilongelwa izifo zomhlaza kusekwalithuba kuba izibhedlele zasemaphandlela azinayo loo nkonzo yokuxilongelwa umhlaza kwaye kunqongophele ukufumana ukuhlolwa ziingcaphephe.

Mama, uxolo ngokungena incoko yakho, kodwa ndicela ukukuchasa kule ntetha yakho. Kulo mhlaba siphila kuwo siphila kumaxesha anzima kakhulu, apho ukwabelana ngesondo sekwaba yinto kawonkewonke. Ayisonto isekhuseni njengakuqala, kwaye ukutsha lwangoku lukhulelwa kakhulu sogqiba lushiye abantwana noogogo babo. Ucwangcisa usapho kulungile kuba lunceda ukwehlisa isibalo sabantwana abazelwe kungalindelekanga. Ithi loo nto uzisa umntana emhlabeni uzomhluphekisa xa ungacwangcisi, kanti umntu xa ecwangcisa uyakugwema oko.

Bantwana bam, hayi. Ayenziwa loo nto niyenzayo, animtlonti omnye umntu kuba nisithi wohlukile kunani. Mamelani ke, sidalwe ngeendlela ezingafaniyo kwaye sonke sinelungelo lokuphila emhlabeni. Kuza kufuneka nifunde nibe nolwazi oluthe vetshe ukuba kukho abanye abantu abangafani nabanye abantu. Kodwa ayithethi loo nto ukuba mabantlontwe bahlukunyezwe. Masithandaneni kuba sonke sidalwe nguThixo omnye.